Mafelo a a nang le mefuta e farologaneng ya bosa mo mafelong a a nang le bosa jo bo bothitho, go kgonega go jala maungo a jaaka dipanana, dipiere, diapole. Mme a mafelo a a nang le dipula ka bontsi a loketse ke maungo a batlang metsi a mantsi?

Diyunibesithi le di-college tsa temothuto di thusa go tlhabolola bokgoni lephateng la temothuto ka go naya baithuti dithuto tse di kgethegileng tse di amanang le temothuto jaaka temo ya dijalo, tlhagiso ya diphologolo, mme molao ya badiri mmogo, bopeng katiso le ditšhono, tshireletso ya badiri mo temothutong ba sireletsegile ba na le maemo a a siameng a tiro.

Dingwe tsa dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebaganeng le tsone gompieno ke go tlhoka metsi, ke raya gona go se ne ga pula le fa pula ena thata e tlhomagane e sa emise, ena ka e e bokete. E nngwe ya tsone tse dintshi le digagabi tse di tlang di senya se ba se jalang, ditlhaelo tsa di mmaraka.

Dikgwetlho tse dikgolo le ditšhono tse di leng teng mo go tsa tlhagiso, tshekiso, le go tsweletsa temothuo ya leruo le ya diphologolo mo dikarolong tsa temothuo tsa segompieno. Ke go tlhoka metsi a lekaneng, malwetsi a ditshenekegi, go tlhoka dijo tse di lekaneng le tse di na leng boleng, mme ditšhono tse di leng teng go tlhagisa diphologolo tse di kgethegileng jaaka dikgomo le tse dingwe go be gape le tiriso ya thekenoloji.

Ka pono ya me badiri ba dipolase ba kopana le dikgwetlho tsa mephato e kwa tlase, go duelwa madi a mannyane, go dirisiwa ka kgatelelo ba duelwa madi a leng mannyane, se sengwe maemo a maswe a tiro, bontsi ba dira maemong a a sa bolokelang.

Go ya ka nna ba bangwe ba boifa go simolola temothuo ka gonne tshenyo ka go palelwa, batho ba le bantsi ba tshaba gore ba ka senya madi nako le maiteko fa ba palelwa ke go tlhagisa kgotsa go rekisa, go tlhoka madi a go simolola. Temo e tlhoka madi a mangwe a ntlha go reka dijalo diphologolo metšhini kgotsa di pepa, go tlhokafala ditšhelete tse di rileng pele ga maduo a bonala. Go se tshepiwe ga maemo, phetogo ya maemo a bosa le dipula tse di nang di tlhomagane.

Ee, ke a dumelana le se batho ba bagolo ba ne ba ba na le kitso e e boteng ya dimela tse di kgonang go fodisa malwetse a a farologaneng. Ke rata go itse gore ba ne ba itse jang gore sejalo se se itekanetse go dirisiwa le gore ba ne ba se dirisa jang, ba a se apeya, ba se goga kgotsa ba se dirisa mo mmeleng. Ke batla gape gore gape go itse gore ke dimela dife tse di tlwaelegileng mo lefelong la rona tse di kileng di dirisiwa le gore a gontse go sa le botlhokwa le go di dirisa le gompieno, ke ikemiseditse go phutha le go ithuta kitso eno gonne ke dumela gore e ka thusa go sireletsa.

Dikgomo di tshwarwa ke malwetse a a jaaka bolwetse jwa marapo, skin, bolwetse jwa matsatsi le diphologelo tse di golafetseng, bolwetse bo fokotsa kgolo ya kgomo, bo ama boleng jwa nama, mme bo ka tsenya kgomo . O tlhoka dijo tse di lekaneng nakwana ya komelo e ama botlhokwa jwa mme dikgomo ga di bone dijana tse di lekaneng kgotsa metsi a phepa.

Mo motlheng wa sejo merogo ga e sa dirisiwa fela ka tsela ya setso ya go apewa mo dijong tse di tlwaelegileng, go nale ditsela tse dišwa tse merogo e e dirisiwang ka tsone go dira dilo tse di nang le boleng jo bo oketsegileng tse di kgonang go tsenya letseno le le kwa godimo mo balemiruing le ba rulaganyi ba dijo. E nngwe ya ditsela tseo ke go dira matute a merogo jaaka ditamati, , le diperekisi ka go abela mo dijaneng tse di nang le acid, letswai le di tse dingwe matute.

Lephata la temothuo mo Aforika Borwa le na le seabe se segolo mo ikonoming ya setšhaba le fa e le leng la mafapha a mannyane ka ntlha ya sekala sa lone mo GDP. Le fa go ntse jalo seabe sa lone se bonala sentle mo go goleng ga GDP, go tlholegang ga ditiro le go laoleng ditlhotlhwa tsa dijo. Sa ntlha temothuo e na le, e nna motheo wa khumo ya setšhaba ka gore e tsenya karolo mo tlhagisong ya dijo go akaretsa mabele, merogo, mae, nama le .

Go laola disenyi le malwetsi ka nako ya go gola ga dijalo ke karolo ya botlhokwa mo temothuong, segolobogolo fa balemirui ba ikaelela go dirisa mekgwa e e bolokang tikologo le go fokotsa tiriso ya di-chemical-e. Mekgwa e e ka dirisiwang e akaretsa go laola disenyi ka tsela e e tseneletseng integrated pest management IPM le mekgwa ya temo e tlhago kgotsa organic farming tsela ya pele e botlhokwa ke IPM e e akaretsang mekgwa e e farologaneng ya go laola disenyi ka go kopanya tshedimosetso ya botshelo jwa disenyi maemo a tikologo le tsosoloso ya dijalo mo IPM.